Owu, kunefuthe elibi elikhulu ngoba kaloku oonesi bayadinwa. Oonesi bayadinwa kwaye xa bebambalwa abakwazi ukwenza kakuhle umsebenzi wabo. Bayagqagqanisa kwizigulani kwaye baba nempatho mbi, bababhitha. Baba nempatho mbi ngoba kaloku umntu udiniwe oko beme ngeenyawo ngoko akanamncedisi. Baze bakhuphele ke ngoku isigqukru sabo lapha kwizigulana, kuphele sekungasavisiswana sekuthukwana sekurikhodwana kube khona otrendayo kwezi socials.

Owu, kuyingozi ukukholelwa kwezi kwezi zinto zithenjiswa zezi powusta. Okokuqala la mayeza asiwazi ubunyani bawo, excuse me. Asiwazi ubunyani ba la mayeza kwaye abantu abasoloko beqhatheka ngaba bantu bagula zezi zifo. Umzekelo ezi powusta zifike zithembisa uba ziyawunyanga umhlaza, isifo seswekile, i-HIV. Yheyi! Abantu umntu ufumanise uba kudala ehamba oogqirha xa ebona le nto abe nethemba, ekugqibeleni abe, asebenzise nje imali yakhe ihambe nje amahala. Okanye afe ekugqibeleni ngoba usele amayeza angakhange aphandwe ziingcaphephe ukuba akulungele na ukuselwa ngumntu.

Ndiyakhumbula. He, abantu kwakusedolophini, lo mntu lo umntu ongubhuti wayebhunxe imbombozi. Imbombozi engakanani, wayisika wayibhongxa yamegquma ukuzofika phi, emqaleni. Okwesibini uMongameli wayesenza intetho, nako efaka imaski emehlweni ezigquma amehlo endaweni yoba azigqume ubuso.

Eyi, zininzi iingxaki abajamelana nazo abantu basemaphandleni xa kukhona izikhukhula. Okokuqala iindlela zasezilalini zimbi, iindlela zasezilalini zimbi zinezigongxo zinemingxuma. Ziyatyibilika iimoto azikwazi uhamba, abantwana abakwazi ukuya esikolweni, abantu abakwazi kuphangela ngoba iimoto azikwazi ukuhamba ziyaxinga edakeni. Okwesibini izikhukhula, heyi, zikhukhulisa izindlu zabantu. Kube khona izifo ezihamba namanzi, abantu bagule emva koba kunethe iimvula ezinkulu. Kwaye iinkonzo zongxamiseko azifikeleli ezilalini, azifikeleli kwazona, into efikelelayo ngu-Cutting Edge qha xa kufe abantu.

Owu, kwakukubi ndandifuthamisekile ndimane ndisebisa ndiyikhupha kodwa ndisazi uba le nto ndiyenzayo ayilunganga. Eyi, eyi, eyi, hayi kwakukubi izothe ndingakwazi nokuphefumla kakuhle ifixene. Yho, awukwazi nohleba nabanye esikolweni. Hayi, hayi, hayi kwakukubi.

Mna ndicinga ukuba kufanele kube khona iinkqubo ezifana nee-workshops ezidibanisa inkcubeko nempilo kwaye kwezo kwezo nkqubo kube khona abantu abanamava kwicala lenkcubeko nabantu abanamava okanye abasebenzi besebe lezempilo abaspeshalayiza ngocwangcisontsapho. Abantu baboniswe ukuba akuyonto egwengxe kungeko kungcolisa inkolo, inkolo yesiNtu ucwangciso. Ngoba ke siyayazi uba emakhaya kukhona ukujongeka kakubi umntu xa esebenzisa ucwangciso, iba ngathi mhlawumbi ungumntu ongaziphethanga kakuhle.

Ewe, impilo yengqondo ichaphazela kakhulu indlela oluphathwa ngayo usapho lwayo. Xa indoda iphilile, ime kakuhle ngokwasengqondweni iyaxhasa, iba nothando kwaye iba ngumntu olungileyo ekhayeni. Kodwa xa indoda ingaphilanga kakuhle ngokwempilo yasengqondweni iyacaphuka, soloko icaphuka inomsindo kwaye kwabanye ide ifikelele ekubetheni nasekuxhaphazeni usapho lwayo.

Ewe, ndicinga ngokuba kuyancedisa kumitho lwabantwana abangekho semthethweni ngoba uzawuthi eqalisa ukwabelana ngesondo abe enolwazi analo. Ngoko ke ndicinga ukuba iyancedisa.

Ukucalulwa nokubekwa amabala ebantwini abaphila nokukhubazeka kuyabangela uba bazive bengamkelekanga ebantwini kwaye bazicalule bazibekele bucala, bazeye bangabinako ukuzithemba. Loo nto ke ikhokhela ekubeni babe nezifo zengqondo ezinjengeedipreshini, umntu angafuni ukuthatha inxaxheba eluntwini kwaye azifihle ngoba kaloku uziva engabalulekanga okanye engafanelekanga kuhlala nabanye abantu.

Iikliniki zengingqi zinganika ulutsha ulwazi malunga namalungelo abo kwaye zixhase zinike abantu abathe bangamaxhoba e-GBV inkxaso. Kwaye fanele uba babe neenkqubo bangene eluntwini, ekuhlaleni, babafundise ngobungozi be-GBV kwaye nemiphumela ewe yomntu owenza i-GBV komnye. Kufanele baye nasezikolweni banikeze ulwazi, ingafihlwa le nto ye-GBV ngoba yinto ekhoyo, yinto eyenzekayo. Kwaye babe nako ukuxhulumana namapolisa xa kuthe kwakhona ixhoba, owenze i-GBV abanjwe.

Izinto ezinokwenziwa ukususa ezi mpawu zalanyaniswa nesi sifo kumadoda. Okokuqala uxinzelelo lwengqondo kumadoda alubonisi bunkumenkeme nahlazo kodwa lubonisa ukuba amadoda nawo angabantu. Kwaye kwaye uxinzelelo lwengqondo luyafana nokugula wonke umntu uyagula, alikhethi sini uba ungumntu obhinqileyo okanye ungumntu oyindoda. Izinto ezinokwenziwa ukususa ezi mpawu zalanyaniswa nesi sifo kumadoda kukuba kuthethwe ngazo kwizinto ezinjengeereyido, kumabonakude, ezikliniki, abantu abaziwayo abangamadoda bathethe ngesisifo. Kwaye amadoda anikwe iindlela zokukhawulelana nazo kwaye kungasetyenziswa ulwimi olugwebayo.